Botsa dipotso, itse gore o mang, o kile a dira eng mo botshelong le gore o na le ditlhoko dife. Itse gore o na le malwetse a magolo, mathata a go tsamayang kgotsa a maikutlo jaaka go tlhobaela kgotsa go ikutlwa a le nosi, se mo tshware jaaka ngwana.

Nnyaa ga o a tshwanela gore o kopantshe melemo ya gago ya HIV le e o e bonang kwa maokelong ya Setswana le ya Sekgowa ka gonne ya Setswana e ka dira gore masole a gago a mmele a okobale.

Ee, thekenoloji segolobogolo ditiriso tsa cellular founu e ka dirisiwa sentle go tokafatsa go ngaparela ga molwetse dikalafi tsa HIV le TB. Diriso di ka romela dikgopotso tsa letsatsi le nako ya go nwa kalafi.

Botsa ka bonolo, dumelang a nka lo thusa ka sengwe? Tlhomamisa gore o bua ka tlotlo o sa dire gore a ikutlwe a kganela kgotsa a tshoswa. Bona gore o nale setilo sa maoto, koloi e e kwa tlase kgotsa sebaka se se lekaneng gore a ka palama, se mo potlakele, mofe nako ya go palama ka la gagwe.

Itshware ka botho le tlotlo, akanya ka ditlhoko tsa gagwe, bontsha thuso fa e .

Re ka somarela kitso ya setso ka go ruta bana dipuo tsa Setswana, metshameko ya setso, dipina, le mainaane. Go ka ruta ka mekgwa ya botshelo ya setso jaaka go apaya dijo tsa setso, go kwala dipolelo mainaane, dingwaga tsa temo kgotsa ngwao tse di farologaneng mo di bukeng, kgotsa mo dipatlisisong.

Ee, go na le mekgwa e le mentsi, e ka ba go oketsa ponagalo ya mapodisi mo mebileng, go tlhomamisa dipontsho le mabone a ditsela gore di a dire sentle, go lukisa le ditsela.

Basebetsi ba bophelo ba tshwanetse go bontsha tlotlo mo puisanong le tirisanong le baagi, ba ba tshwaragane jaaka balekane eseng fela bantomoledi. Go utlwa matshwenyego a baagi ka maikutlo a a siameng go ka oketsa tshepo, go nna le ditlhopho tsa dipuisano, dipokano kgotsa dipokano le baagi pele le morago ga ditirelo gore ba kgone go ntsha maikutlo dikgobalo le ditlhoko tsa bone.

Ee, ke kile ka utlwa. Ambulance e ne ya dimela e sa kgone go fitlhela tsela eo re neng re le ko go yona, ka moo motho o a neng a tlhoka ambulance o ne a tshwanelwa ke gore a eme lobaka lo lo leele pele e ka tla go ka mo thusa.

Ke ile ka utlwa botlhoko thata fa ke ne ke le mo mathateng mme ke sa fitlhele thuso go tswa mo ba lefapha la bookelo.

O tlile go tshwanela gore o namele o ye kwa tleliniking e nngwe e e leng kwa kgolenyana gore o kgone go fitlhela dipilisi tsa gago.

Go botlhokwa thata ka gonne bašwa ba setse ba tsene mo thobalanong, ka jalo go botlhokwa gore re ba fitlhele dithibapelegi ebile le kwa sekolong go na le dirutwa tse di ba rutang ka ga thobalano go tshwana le Dikgono tsa botshelo.

Ke ne ka utlwa botlhoko thata ka gonne mogare wa HIV ke mogare o o batlang gore motho a phele a nwa dipilisi gore a tokafale mo mmeleng mme a kgone go tshela botshelo bo bo leele.

Baimana ba tshwanetse go nwa dipilisi tsa bona, ba seka ba tlogela ka gonne dipilisi di tlile go thusa gore bolwetse bo seka ba fetelela kwa ngwaneng.

Inšorense e ka tsaya karolo ka go duela diphitlhelelo tsa ngaka, kalafi le dipilisi, ditiro tsa bongaka, tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi mo dikagong tse di tlhokomelong ya batsofe, tsa botsogo tse di kwa godimo dithuto tsa borra saense tse di kwa pele, bašwa ba tlhokomelo ba ba .

Batho ba ba nang le bogole le karolo ya setšhaba e e rileng botlhokwa mme ba na le ditshwanelo tse di tshwanang le tse ba bangwe botlhe ba nang le tsone. Le fa go ntse jalo, boleng jwa botshelo jwa bona bo amanngwa ke mabaka a mantsi a a amang le diphephetso tsa setšhaba tsa economy le tsa tikologo.

Lelapa kgotsa ba losika, gantsi maloko a lelapa bogolo jang basadi ba lelapa, fa mosadi a sule kgotsa ba nna fa monna a sule ba tsaya karolo mo tlhapisong.

Go na le dilo di dintsi tse di ka fokotsang botlhoko jwa maikutlo ntle le go dirisa meriana, o ka bua le tsala, o ka bua le leloko kgotsa o ka bua le moratuwa wa gago.

Go tshwanetse go ba le puisano e e bulegileng, e e tlotlomatsa jang le e rotloetsang kutlwisano magareng ga maloko otlhe a lelapa. Maloko a tshwanetse go itse gore ba ka bua sentle ka maikutlo a bone le dipotso tse di amang lelapa.

Batho ba bagolo, segolobogolo ba ba humanegileng kgotsa ba ba senang madi a mantsi a penšene ga ba kgone go ikgapela ditirelo tsa poraefete tse di turang gona le go feta lobaka lo lo leele mo dipetlele tsa poraefete kgotsa go sa kgone go bona ditlhatlhobo tse di tlhokegang ka nako ka ntlha ya kgokgotsho ya madi.

Ke nagana gore molao o, ke molao o o botlhokwa thata ka gonne ditlhare tse di phepafatsa mosadi, di a mo sireletsa gape mo meweng ebile e tiisa gape le kamano ya gagwe le balelapa la ga monna.